Memeya e mebe ke memeya e re phelang le yona hohle le hohle moo re tsamayang teng. Mme ho bohlokwa hore motho a itshirelletse ka dinako tsohle. Jwale ha e bolele ntho eo hore o dule o sebedisa meriana, empa ka nako eo le eo o utlwang hore o latelwa ke memeya e mebe. Ho batleha hore o itshireletse, ho batleha hore o fumanetse hore o fumane thuso. O kopane le motho wa setso a tla kgona hore ao thuse ka dinako tsohle.

Ditsebi di na le lebaka le hlomphehileng haholo, hoba ha ebe motho a ntse a ja di-antiretroviral tsena a be a tsuba a nwa jwala. Ha di no kgona hore di phethahatse mesebetsi ya teng mmeleng wa hae mothong. Jwale tsela ena ditsebi tsena di tjhong ka teng ke hore motho mang le mang a sebedisang treatment-e ena, ha a hlokomele mmele wa hae ka tsela tsohle hore a kgone ho fola.

Ha wa loka haholo hore motho a hlokomelang motsofe a se ka mo tshwara hantle. Nna ka tsela e nka ikutlwang ka teng, nka ikutlwa ha bohloko le teng nka leka ka tsela tsohle hore motho enwa ke tsebise batshwari ba hae ka tsela ena a tshwereng batsofe bana ka teng.

Ho nepahetse haholo hore bana ba bolotswe ke batswadi ba bona ba sale masea. Ho ba ho hola ha bona, ba tla kopana le difu le ditshwaetso tse ngata tse tlaba etsa hore ba tshwarwe ke dintho tse tshwanang le di-STI le HIV. Jwale ho bohlokwa hore batswadi ba ba bollotse ba le ba ntse ba le banyane hore ha ba se ba fitlha jwale maemong a hore ba tsebe ka taba tsa thobalano. Ba be ba itseba hore seo ha se bohlokwa.

Ho tla tlameile hore batho bao ba dulang metseng eo ba kopanele holong ba kgone hore ba fumane meriana ya bona. Hoba jwale bakganni bana ba ka se kgone hore ba tsamaye metse le metse ba lahleha ka taba ena ya dinomoro. Ho tla tlameha hore kotjanelwe holong ho kgonwe gore ho ka meriana eo e tla kgona hore e thuse batho bano.

Batho ho tlamehile hore ba tsebiswe ka kgathello ya ho iphumana ba sebedisa dihlahiswa tse kotsi. Tseleng eo ho batleha hore ho be na le batho ba tsamayang, ba kenang metse le metse ka ho tsebisa batho ka bokotsi bona. Jwale motho ha wa tlameha hore a reke meriana, kapa a reke dijo moo a tsebang hore ha o tshepahale teng. Le moo a tsebang hore o tla kenya bophelo ba hae bokotsing.

Batho bana ba kenya maphelo a bona kotsing ka hore dipidisi tsena di tla ba thusa haholo. Jwale mmuso ho tlamehile ona o kenelle, o kene, o batlisise, o fumantshwe hore ke eng lebaka la hore batho ba se ka ba batla dipidisi tsena? Ho tlamehile hore ba latelle, ba kgone hore ba be thuse, ba ba fe tsebo ya hore dipidisi tsena ha ebe ba di nka ba tle ba kgona hore ba thusahale mmeleng wa bona.

Nna tsela e nka mo eletsang ka yona ke hore ha sa ente bana bana, o tlo kenya maphelo a bana bana kotsing. Hoba ho bohlokwa hore bana ba ente hore ba kgone hore ba shebane, ba kgone le ho tobana le di-sick-i tse teng tsa bana. Jwale ho bohlokwa hore bana ba entwe le bana ba fumane meriana e tla kgona hore e ba qhobe hore ba se ke ba fumana dikulo tsena tse teng tsa bana.

COVID-19 e nkile maphelo a mangata haholo. Mme bokotsi ba teng bo le ba tshosa lefatshe lena kaofela kamoka. Ho la fumaneha hore batho ba lo hlokahala, mme le batho ha ba ya kuka COVID-19 ka tsela eo ne re lebelletse hore ba tla ikuka ka teng. Bohloko ba teng ke hore e nkile batho ba ne ba leng haufinyana, le be baneng ba leng pelong tsa rona ka dinako tsohle.

Tsela e nka netefatsang hore ke se ka ifumana ke le phoofong ena ya phokojwe ena ya bitswang ka COVID-19. Ke ho apara mask-e, ke ho tshwara social distancing le ho amohela melao ena e ileng ya behuwa ka yona COVID-19 ena. COVID-19 e ne le kotsi haholo, mme e nkile batho ba bangata e neng reng ba rata le bao ba ne ba re sirelletsa ka ditsela tsohle.

Hore tjhaba sena sa rantsho se ke sa fela. Batjha ho tlamehile hore ba tsebiswe ka ditlamorao tsa depression-e. Mme ntho e leng bohlokwa ke hore ba fumane thuso ditleliniking ka dipidisi tsa depression-e. Ditleliniki ho tlamehile hore di etse tse dipapiso tsa hore di ruta batjha bana ka ho sebedisa dipidisi tsena tsa depression-e hore ba kgone hore ba thusehe batjha bana.

Batswadi ho tlamehile hore pele ba nke bana bana ba bona ba bashemane ba ba ise ditleliniking, kapa ho dingaka. Ba kgona hore ba tshirelletswe hore ha ba ya thabeng ba kgone hore ba tshireletsehe. Ba se ke mpe ba shwa, ba kgone le hore ba test-we for dintho tse tshwanang le HIV le di-STI. Mme ho bohlokwa hore batswadi ba tsebe hore ba rute bana ba bona ka ditlamorao tsa thobalano.

Ba batjha dikolong bo bakuwa ke go se be na le tsebo ya thobalano ka ntle ho tseo tse kang tsa di-condom-o le ho itshireletsa. Ke yona taba eo e bakang hore ho be na le boimana bo bokana dikolong. Mme ho bohlokwa hore batjha ba rutwe ka tsa thobalano le hore ba itshireletse jwang hore ba se ba ka ba kgona hore ba ime ba ntse ba le banyane.